Kuye kube yinkinga uma ngabe uzama ukukhomba umuntu ububi bendlela ayihambayo ngoba yena uma engabuboni ububi bayo, uye acabange ukuthi wena uyamehlulela kanti wena uzama ukumkhombisa ukuthi le ndlela ayihambayo akuyiyo ayilungile. Lento yey'ngane ey'khulelwa zisencane kudinga engathi ngalesi sikhathi zifundiswa ngokuy'phatha phecelezi kulo kuloluhlelo olubizwa nge-Life Orientation kezinikezwe odoli abangathi bayaphila zinikezwe lezi ngane labo nodoli zihambe nabo emakhaya, ukuze zikwazi ukufunda ubunzima. Zibone futhi ubunzima bokuba umzali ukuthi, uma kungase kuthiwa uwumzali onengane okungeyena unodoli ongawuphindisela emuva kunzima kangakanani. Mhlawumpe bangase bacabange ngendlela ehlukile ngendaba yokukhulelwa.

Le lendaba ithanda ukuba inkinga ngoba abazali baye bathande ukuthi izingane zabo zisokwe. Okuyisinqumo engibona mina engathi asilungile ukuthi singathathwa umzali ngoba umzali akuyena okumele aphile naleso sinqumo ingunaphakade. Nabelaphi, noma bahlinzeki bezezempilo yebo, bangakhuluma ngakho ukuthi, kuhle kangakanani ngoba nakhu kuvikela amagciwane nazo zonke lezo zinto lezo noma kwehlisa amathuba okuthi umuntu athole igciwane, kodwa akungabi isinqumo abasithathayo noma abatshela izingane zisithathe ngoba ekugcineni kosuku ilezi ngane okufuna ziphile naso leso sinqumo. Ngakho-ke, abazali funa abafundise abantwana bangabaphoqeleli ukuthi basithathele lesi sinqumo sokuthi bayosoka ngoba ekugcineni uma ngabe kungase kwenzeka ubungozi engasokwa kahle umntwana uyobe esekhubazeka inguna, ingunaphakade.

Kubaluleke kakhulu ngoba abelaphi bendabuko ulwazi abanalo luningi kakhulu futhi kade lwalucindezelwe, okusho ukuthi kukhona izinto noma izimo abangasakwazi ukuthi bayilaphe kodwa bayakwazi ukuthi bavikele umuntu ukuthi ukugula kwakhe kungandluleli phambili, bese kuyagcina ulwazi lwabo luyaphelela lapho-ke. Sekusuke sekubalulekile-ke lapho ukuthi umtholampilo uthathe indawo yawo umuntu eselashiwe engabe umelaphi wendabuko bese eyaqhubeka athole usizo futhi olunye eklinikhi. Lokho kwenza ukuthi akunakuxabana kodwa umuntu, impilo yomuntu nokulapheka kumuntu ikhona okubalulekile. Uma bengabambisana, ziningi izimpilo zabantu ey'ngasinda.

Ngicabanga ukuthi mina lokwelapha okuyinhlanganisela yemithamo engashintshi, kuyasiza kona ngoba isifo lesi siye sifane. Isifo esiphethe omunye nesiphethe omunye uma nje kuyisifo sofuba kuye kube into efanayo. Kodwa phela kubuye kubaluleke futhi ukuthi umuntu abe nohlelo lokwelashwa oluzimele. Kuya ngokuthi umuntu unomzimba onhloboni ngoba imizimba yabantu ayifani futhi ayizukwamukela ukwelashwa ngendlela efanayo. Ukhona oyokwelashwa ngale mithi le engashintshi mhlampe le mithamo engashintshi alapheke angabi nayinkinga. Kanti lo omunye, uma efakwa kulo kulokho kwelashwa ayithole, mhlampe esegula, ngokudlulele noma ayithole esenokunye, ukugula okuseceleni, phecelezi ama-side effects.

Indima edlalwa abaholi bendabuko nomasonto, ikakhulukazi ibaluleke kakhulu emiphakathini ngoba nasesikolweni iy'ngane ezisuka ziya emiphakathini ezisuka ziya esikoleni zisuke zisuka kuloyo mphakathi ezihlala kuwo onabantu abasontayo, onabaholi bendabuko. Uma labo bantu bangake bayimisele bahambe phambili njengabaholi, ngoba kusemqoka ukuthi siku siku sikubone futhi lokho ukuthi labo bantu bafana nabaholi besizwe bezizwe lezi abahlala kuzona. Uma bangase baphakame, basukume, bakhombise futhi ukwamukela kanye nokuthi abantu abakhubazekile bayakwazi ukuthi baphile nabo bafane nawo wonke umuntu nokukhubazeka kwabo. Abantu bangalandela kulezo zinyathelo nabo baqale bakwazi ukuthi bathathe abantu abakhubazekile njengabantu abaphilayo.

Kungangithikameza kakhulu ukuthola isifo sofuba nokudla imishanguzo yakhona ngoba isimo somsebenzi engikwenzayo isona esingathanda ukuthi sixakeke ngoba ngibuye ngisebenze ama-hour athe ukuba maningana. Okungasho ukuthi kukhona iy'nsuku mhlambe engeke ngize ngikwazi ukuthi ngiwathathe amapilisi, okusho ukuthi kungadlula usuku ngingawathathile amapiilisi okuyinto engeyinhle futhi lokho ngoba phela amapilisi esifo sofuba afuna uy'nikele kuwona, uphuze kahle amapilisi ukuze aphele futhi, ukuze nalesi sifo sikwazi ukulapheka. Kuyongithikameza kabi impela.

Izici zempilo noma ezosiko kahle kahle izona engathi mhlampe zinemithelela endleleni yokusoka ngoba uma siphila nje amasiko iwona aye athande ukuthi asilawule indlela esiyenza ngayo. Izinto ziye zilawulwe yile ndaba iyakusoka ngoba phela uma ubuka kukhona abantu abangakholelwa endabeni yokusoka ngenxa yesiko abakulona. Okusho ukuthi lokhu kungabavimbela ukuthi noma sebeyalithola ithuba lokuthi bayasoka bangagcina bengakwenzanga lokho ngoba kuyinto abangakholelwa kuyona ngokwesiko.

Gatsheni, cha lana mkhulu, kuye kufuneke ukuthi ena uphathe umazisi wakho, uphathe ukuze phela sizokwazi ukubona iminyaka yakho ukuthi engabe usukulungele yini ukuthi ungathola impesheni ehe. Uma ngabe ungasebenzi kumele ukuthi ehene uye emaphoyiseni. Ufike ubhale incwadi noma uthi bakubhalele incwadi eshoyo ukuthi awusebenzi kanti futhi ayikho imali enye oyiholayo ngoba uma ngabe ungasebenzi kodwa mhlawumbe sewathola impesheni kwinkampani owawukade osebenza kuyona. Lokhu kusho ukuthi kungenzeka ungakwazi ukuthi uyayithola impesheni yabadala. So-na ngiyacela-ke baba uGatsheni ukuthi uhambe uyongizamela lawo maphepha iwona ebaluleke kakhulu. Uma kuwukuthi uyasebenza. Ungiphathela mhlampe nephepha lomholo elishoyo ukuthi uhola imali engaka.

Uma ngase kuthiwa ngibuyele mhlawumbe into engingayenza ukuthi ngiqikelele ukuthi angiy'tholi ngiba uvanzi emphakathini. Angihlanganyeli nabantu abaningi, kanti futhi uma ngizophuma mhlambe uma kuphoqa njengokuthi nje kuye kuphoqe ukuthi umuntu eye esitolo. Ngingaqikelela ukuthi ena ngifaka i-mask ukuze , ukuze ngingakwazi ngingatheleli abanye abantu futhi nabanye abantu bangangitheleli ngalesi sifo.

Isithiyo esikhulu emakhaya mekuza ekusebenziseni ubuchwepheshe ukuthi abantu abaningi emakhaya bayalisaba ushintsho, ngakho-ke mekufika ubuchwepheshe noma imuphi okade kuzosiza. Baye basabe baye basabe impela ukuthi ena bangakwazi ukuthi bathole ubuchwepheshe obuzoshintsha izimpilo zabo, babone ngazuthi mhlawumpe lolu shintsho aluzoba luhle, kanti uthole ukuthi ushintsho okade luzobasebenzela. Kodwa ngenxa yokusaba ushintsho bagcine sebekhuluma mhlambe izinto okungezona ukuthi cha, lolu shintsho hhayi alufunakali emiphakathini ngenxa yobuchwepheshe noma kuzomosheka izinto ey'ningi.